Twantshano e kana ya bakganni ba dikoloi tsa Uber le bakganni ba ditekesi, ho tsekwa ho tsekwa bapalami. Mme ho tsekwa le ho se be le tekatekano ho latela ka tsela eo tjhelete e etswang ka teng. Ba di-Uber ba etsa tjhelete e ngata ho feta bana ba ditekesi. Mme seo se boheha ekare se ba , se ba kgutlisetsa morao mme seo se ba se a ba kwatisa. Se etsa se baka le ntwa le ho se be le kutlwano pakeng tsa bakganni bao ba babedi ba ditekesi le ba tsa di-Uber .

Ke tlo ya dikantorong tsa mmuso. Ke ba lemohise ka kotsi eo e ka hlahelang bana tseleng, ba tsamayang nako e telele ho ya sekolong. Ha wa bolokeha kantle ka mona mme matswantle ba nka monyetla ka seo. Ho kwetela bana ho ba rekisetsa naheng tse kantle ba lo ba etsa makgoba. Mme mmuso o ka thusetsa ka ho ntsha dipalangwang tse ditefelong tse tlase tse ka thusetsang ka ho, tsamaisa bana ho ya dikolong le ho ba kgutlisetsa mahaeng, ka tjhelete e e e e e e e e e tefello tse tlase. Hobane malapa a mangata a ke ke a kgona ho lefella ditefo tse hodimo tsa dipalangwang.

Letswalo la ka le ne le lemosa hore ke phoso ka ho beha bophelo ba ka le bophelo ba bapalami ba bang tsietsing, ka ho imetsa tekesi. Mme ka seo ke a itshola empa ke ne ke se na boikgethelo hobane ke ne ke tatile ntho e makatsang. Ke sena hore ke ka sala lebaka la ka ne le tlo ne le tlo dieha. Ka tlameha ke ho itita pelo ke palame tekesi eo, ke eketse palo e fetang e lekanetseng. Tekesi e imelwe, e se ka bomo kapa ka ho rata empa e le mabaka. Hobane ke ne ke tatile mme le nako e ne e nsiya haholo.

Kgotsong, ke le mopalami mona a ne a palame bese e tsamayang leeto le letelele ho ya Polokwane. Ke founa diofising ke founa ke le tsebisa ka boitshwaro ba mokganni. Mokganni bese e tsamaile bosiu kaofela. Ntle le ho fuwa monyetla wa hore e eme bapalami ba fumane kgefutso ba ye dintlwaneng, ba e ba reke tseo ba batlang ho e reka. Hobane mokganni o tsamaile ho tloha moo leeto le qalang ho ya moo le qetellang teng. A sa phetse ho emisa mme ke ne ke ke ke ke founa, ho tletleba le ho hlahisa maikutlo a ka. Ha ke a kgotsofala mme le bapalami ba bang ha ba kgotsofala ka tshebeletso eo mokganni a re nehileng yona. Hobane ha tlameha ho tsamaya leeto la bosiu kaofela, ebe ha ho na le moo re emang ho ya ntlwaneng kapa hona ho ikotlolla.

fihla ke lo tletleba hore ho thwe difofane di ka se tsamaye ka nako kajeno hobane pula e na ka matla. Empa ke boikarabelo ba bona ho etsa bonnete ba hore ba lemosa bapalami ba difofane pele ho nako, hore boemo bo e tlo ba ka tsela e tjena na. E le ho etsa bonnete ba hore bapalami ba kgone ho fihla ka nako e ba e reretseng ho fihla ka yona maetong a bona. E le hore ba kgone ho ba le kgetho ya hore ba palame pele ho nako eo, ba reretsweng ho palama ka yona kapa ka mokgwa o mong.

Ke ikutlwa ke nyahame ebile ke swabile ka tshebeletso eo re e fumantshwang ho company ena ya difofane , ya difofane. Mme jwale ka ha sefofane se kgutlela morao, ke ilo tletleba hore ke fumantshwe sefofane se tlohang hanghang ho ya leetong leo, ke ikemiseditse ho ya ho lona nna le bapalami ba bang. Hobane phoso a e se ya rona. Ke ya khampani eo ya difofane. Mme re tla kopa hore ho etswe toka le molao.